Ukudla okungenamsoco nokudla okusheshayo kuba nomthelela omkhulu ekukhetheni ukudla kwamanje, ngenxa yokufaneleke kwakho, ukufinyeleleka, kanye nokufinyeleleka okusebelele okuhola ekwandeni kokusetshenziswa kanye nokugudluka kokunye okunempilo. Lokhu kungaholela empumelelweni emibi yezempilo, okuhlanganisa ukukhuluphala ngokweqile, isifo sikashukela kanye nesifo senhliziyo namathambo nemithambo yegazi, futhi kungaba nomthelela emjikelezweni yemikhuba yokudla engemihle.

Ukukhuthaza umphakathi kanye nokuxhumana phakathi kwabahlanganyeli be-project ekhaya labadala. Ungagxila ekudaleni amathuba okuxhumana, imisebenzi eyabiwe, kanye nomuzwa wokuba yingxenye. Lokhu kungafezwa ngemicimbi yezinhlalo, amakhilabhu, izinhlelo zabangani, ukuzibandakanya komndeni, kanye nemiqhudu yokuxhumana evulekile. Ngokusebenzisa lawa maqhinga, ngiyacabanga ukuthi ungakhona ukuthi wakhe umphakathi onempilo ngaphakathi kwekhaya labantu abadala. Ungakhuthaza ubudlelwane obuqinile uthuthukise inhlakahle yemizwa, futhi ungakhona ukuthi uthuthukise ikhwalithi yokuphila, iyonke, yabo bonke ababambiqhaza.

Isiqephu somdanso sesimanjemanje esigquzulela izitayela zokudansa zakwaZulu. Ngiyacabanga ukuthi zigcizelela ukuxhumana namadlozi. Kufana nohlobo lomdanso wocansi okufana nokusina. Indabuko yakhona-ke isuka endaweni esogwini laseNingizimu Afrika kubantu bakwaZulu. Kuwumkhuba wokukhwelana ovezayo futhi onesigqi obalulekile ngokwesiko. Ukusina kudinga abadansi ukuthi bakhahlele imilenze yabo kunoma yiyiphi indlela phezulu nangaphandle, bese benyathela unyawo ngalunye ngalunye phansi. Isikhathi esiningi-ke lo mdanso wenzela ukuzijabulisa ngezikhathi zokuzijabulisa. Njengomcimbi womshado, noma umcimbi nje we-community lapho khona-ke kujatshuliswa khona.

Ukuze bafake ngempumelelo umculo nezinsimbi zesiZulu emdansweni wabo, abafundi bangagxila ekuqondeni amaphethini anesigqi nesigqi somculo wesiZulu. Bangasebenzisa izinsimbi zomdabu zesiZulu ezifana ney'gubhu noma isigubhu noma amakhweyana umtsalo nokucwaninga nokuhlanganisa izinhlobo zomdabu ezifanele kanye nomnyakazo wamasiko esiZulu. Kulesi simo-ke ingoma ijwayele ukuculwa ngabesifazane, kanti ihambisana nazo lezi zinsimbi ezahlukahlukene. Okubalwa izigubhu njengoba bese ngishilo namakhwela. Imidlalo kandlamu-ke iyamiswe ukwenziwa ngabadansi abalili ababili abalingisa umnyakazo bephelezwa umculo nemvunulo yesintu.